Okokuqala, okokuqala ndizawumamela imbilini yalo le liyiphalazayo kum. Then okwesibini, ndimcebise ukuba makaye emapoliseni okanye aphume kule ndawo ahlala kuyo, ayokhangela eyakhe indlu. And okwesithathu, ndizawuzama ucela umntu, noba ngomnye woomongikazi okhoyo othembekileyo noba ngumaneja, then ndimxelele okanye ndimbizeli ecaleni naye ndimbalisele le mbilini, uba kwenzeka ntoni and kukho lo, neli bhinqa lizileyo kum apha eklinikhi. Okanye ndimcele ndimkhaphe ndimse e-police , siye e-police station. Kulapho azoripota khona i-matter yakhe, then kulapho ke ngoku ezothathelwa amanyathelo aphambili.

Iingcinga zam zokuqala kuza kuba leyo klinikhi leyo ayikhathali and ayinamthetho. Because oonesi babayeka njani abantu abadala abagulayo bame ngeenyawo kubekho abantwana abahleli phantsi, kube bebonakala imeko yabantu abadala uba injani? And secondly, loo klinikhi leyo ndizongena kuyo ndicele unesi ndimbonise le nto yenzekayo and ndimcacisele kwenzekani ntoni, then abone yena uba uyakwazi uyilungisa okanye akazuyilungisa.

Kule meko injena ndizoya kumthengisi lowo ebendithengisela loo machiza, ndimbuze makunga nedeyithi leyo ikhoyo kula mayeza ingacacanga kakuhle, ukuba ithini into yawo, then andicacisele if uyakwazi ukundicacisela. Okanye ndizenzele i-research yam kuGoogle malunga naleli, neli chiza ndilifumeneyo.

Ewe, ndicinga uba ndingenza umsebenzi olungileyo, ngokuba eminye imisebenzi eyenziwa zii-paramedics yilena ndiyenzayo apha kum emsebenzini. Ukudila namagazi, ukunceda abantu xa benzekeleyo, nguwo lona umsebenzi endiwenzayo apha ngoku ebheyisini yam. Ndicinga ukuba ndingenza eyona ilungile, eyona elungileyo.

Lawo amayeza enziwe kwimizimveliso engacacanga kakuhle ebantwini, abawathembanga ncam kunalawo athi aveziswa yileyo imizimveliso isemagunyeni or isematheni ebantwini, inamagama amakhulu. Ngokuba abantu bathanda into ethenjwe kakhulu ngabelungu.

Xa kuthethwa ngesifo somhlaza, into yokuqala efikayo engqondweni yam kukoyisakala kwamajoni omzimba, apho angakwazi ukumelana naso eso sifo silapha emzimbeni kum. And okwesibini, kuthetha ukuba amathuba am okuphila asemancinci kakhulu and kuxhomekeka nakuba naloo sifo sam somhlaza sikweliphi na inqanaba. And okwesithathu, kundixelela ukuba loo nto kuzawufuneka ndimane ndiquqa esibhedlele or ezikliniki ukuze ndifumane amayeza azokwazi uncedisana namajoni am omzimba ukuze azame ukuyilwa esi sifo sikhoyo emzimbeni kum.

Mhlobo wam, ukungazifuni ezi pilisi okanye ungafuni utya iipilisi, ayisosisombululo eso, ngoba ekugqibeleni lena into iza kubulala and andifuni ukuphulukana nawe mna. The more uzitya ezi pilisi, the more ziza kunceda, the more ziza kukhupha kwidiphreshini yakho. Because xa u-depressed akho nto uzayicinga, the only thing ozayicingayo kukuba ufune ukuzibulala okanye ufuna ukwenza enye into engekho rayithi. Noba ziyakutyebisa ezi pilisi suwara, sizawuya soyi-two ejimini ukuze siphinde sibuyisele umzimba wakho. Bra, ndiyakucela maan, khawutye ezi pilisi mfondini.

Umehluko mnye, ezi iipilisi ziveliswe zii-brands, abathengisi eza pilisi bathengisa also iphakheyijingi yalo kunye negama eli lalo. Abayihoyanga kakhulu into yoba okay bathengisa iipilisi ezinyangayo okanye iipilisi ezifikelelekayo ebantwini, bona bajonge imveliso, ingeniso. Ezi, aba bavelisa ezi pilisi ngexabiso eliphantsi bajonge ilantuka, imiphumela yazo ebantwini and benzela abantu ukuze zifikeleleke nakubo, ukuze abantu banyangeke. Because not wonke umntu unayo imali yokuthenga ezi pilisi ziveliswe zi-brands.

Andivumelani nako ngoba apha ezilalini abantu, iinkonzo zikaxakeka zithatha ixesha elide ukuze zifike ebantwini noba umntu sevelelwe sisithwakumbe. Zithatha ixesha elide ukuzofikelela apha ebantwini ngenxa yezindlela ezikhoyo and nokunqaba kwazo okanye nobukude kofikeleleka kwazo apha ebantwini.

Ayizundiphatha kakuhle kakhulu leyo imeko. Ngoba loo nto ithi umntana wam uzophindela ekhayeni abe engawafumananga amachiza azamnceda. Loo nto ithi ingaphinda indibuyisele apha esibhedlele because angaphinda agule olu suku olo okanye kwangokuhlwa oko. Leyo into yongafumani mayeza ezibhedlele and kungabikho enye indlela anokwazi ufumaneka ngayo ukuze abantu bakwazi uwafumaneka, ayindiphathi kakuhle kakhulu leyo into, because izawundibeka exhaleni and asoze ndikwazi ulala umntana egula.